NgoNtanka yinyanga yokutjheja abasebenzi bemaplasi eSewula Afrika. Eqakathekisa iminikelo neentjhijilo zabasebenzi beplasi. Ngesikhathi kukhuthazwa ubujamo bokusebenza obuthuthukisiweko ukuphathwa kuhle kanye namazinga wokuphila angcono.

Ukuqinisekisa ubuqiniso besengezo sokunciphisa umzimba, hlola ilebula. Yenza irhubhululo ngomkhiqizi, qala iintifikheyidi. Uqaphele iinkolodo ezihabako , begodu uthintane nodorhodera wezamaphilo, Indlela ehle yokunciphisa umzimba ivamise ukufaka hlangana ukudla okulinganisekalako nozithabulula njalo.

Ukwethula amakhambi wesintu afana ne-rooibos, nemoringa, ezibhedlela zaphetjheya amagadango afana hlangana, irhubhululo, ukuvunywa komthetho, iimvumelwano zokurhwebha ukusebenzisana nabasebenzi bezamaphilo, ukulawulwa kwekhwalithi nokutjhinisana kwamasiko. Lokhu kwenza bona zihlanganiswe eenhlelweni zokunakekelwa kwepilo zinikela ngeendlela ezitjha zokwelapha.

Amatshwayo we-TB afaka hlangana ukukhohlela okungapheliko, ubuhlungu esifubeni, ukudinwa, ukwehla kwesisindo, ukujuluka ebusuku, nokulahlekelwa yikanuko yokudla. Nayikuthi ukuhlangabezana nalokhu, thintana nodorhodera wezamaphilo ukuthola isifo lokwelatjhwa.

Imikhumba yamasiko ibandakanye amasiko womoya nokwelapha kwesiko inikela ngeendlela ezipheleleko. Igcina amagugu begodu inikela ngokusukela ngokomzwelo, ukuqinisekisa ukuphepha, ukuhlonipha, ukuzijamela, nokuhlanganisa kwemikghwa esekelwe ebufakazini lokha nakutlhogekako. Kuqakathekile ukuzwisa nokuhlonipha imikghwa le, kukhuthaza ukufaka hlangana nokuthokoza.

Amakhambi wesintu anemivuzo engabakhona kufaka hlangana, ukulwisana namagqhiwane, ukulwisana nakuvuvuka. Kanye nokulwisana nama-oxidant, kodwana ukusebenza kuhle kuyahlukana, begodu irhubhululo elinabileko liyatlhogeka. Zingakhambisana nemithi yesimanjemanje, kodwana thintana nabasebenzi bezamaphilo, ukuqinisekisa ukusetjenziswa okuphephileko, begodu ubalekele ukufaka esikhundleni sinemithi esiqinekisewo ngaphandle nokufakazi.

Abezimu, malunga womndeni ebabephila eskhathini esidlulileko.

Iye abomakhambangendlwana bayafika ngekhethu.

Indawo athintwe ziinkhukhula kufanele ihlukaniswe njengendawo yeehlekelele ngebanga lokulahlekelwa okukhulu kwepilo nepahla. Ukuphazamiseka kwemisebenzi eqakathekileko, imiphumela yesikhathi eside, kanye nesidingo sokuphendula okuhlangeneko owakarhulumende okunikela ngesizo nokusekela.

Imiphakathi ingasiza ama-ambulensi ngokunikela iinqophiso ezicacileko ukususa iinqabo, nokuwakhokela eendaweni eziphithizelako ukufikelela ebagulako msinyana.

Iye urhulumende angasiza abantu abahlukunyezwe ziinkhukhula ngokunikela ngendawo yokuhlala, ephuthumako isizo lezeemali, nokusebenzisa amazinga wokwakha amelana neenhlekelele.

Abahlukunyezwa ziinkhukhula nabalimi bangalulama sokusekelwa ngurhulumende, iinhlangano nemiphakatheni. Okufaka hlangana isizo eliphuthumako, isizo lezinezimali nokwakhiwa kabutjha kwesakhiwo.

Ukwakha amaziko we-ambulensi emiphakathini yamaplasi, kungaba lisizo ekuphenduleni kwezokwelapha ngesikhathi, kodwana isiqunto kufanele siqalele iindingo zabantu, umthangalasiseko okhona nokwabiwa kweensetjenziswa.

Abathengisi beendakamizwa zomgunyathi bangazuza ngokukhangisa emasumphamakethe, kodwana amasuphamakete asemthethweni avamise ukuba, neendlela zokukhandela ukukhangisa imikhiqizo yomgunyathi.

Imitholapilo nabelaphi bendabuko bangasebenzisana, ukwenza ngcono ukufikeleleka kwezeenkonzo zamaphilo, okutlhoga ukuzwisisana nokuthembana.

Ukuhlela umndeni kuqakathekile empilweni yomuntu ngamunye, nokuthuthukiswa komphakathi kunikela abantu amandla wokwenza iinqumo ezizwakalako, malungana nepilo yabo yokubeletha nobukhulu bomndeni.

Iinsombuluko zokwenza lula ukufikelela kwe-ambulensi, zifaka hlangana ukubuyekezwa kwesikhathi sangempela se-traffic, amalayini akhethiweko, amatshwayo we-traffic ahlakaniphileko kanye nemfundo yomphakathi ngokuhlanza indlela.

Iye abobaba basekela imikhakhaso yokwazisa umdlavuza wabantu abaduna. Khulukhulu umdlavuza we-prostate nowe-testicular, begodu imisebenzi ebandakanyekako ingakhuthaza ukuthola msinyana.

I-genomi inikela ngeplani yezakhi zofuzo, zokulungisa ama-cell, nama-tissue isiza ikambiso yokuphola komzimba.

Ukuzivikela ku-HIV and AIDS abantu kufanele benze ucansi oluphephileko ngokusebenzisa amakhondomu, ngokungaguquki nangendlela efaneleko ngesikhathi sokuya emacansini.

Ukuthutha imiphakathi ethintwe ziinkhukhula kutlhoga ukuhlela ngokutjheja, ukuzibandakanya komphakathi, ukuhlolwa kwengozi, kanye nokusekelwa komva kokuthutha. Okufaka hlangana izindlu zezikhatjhana , isizo lezezimali isekelo lengqondo kanye nesizo lokuphilisa.

Lingatjho iinsika nofana amakholomu wesakhiwo, kanengi ngokomongo wethempeli nofana isakhiwo.

Ifundo epheleleko yezamacansi ingehlisa amazinga wokukhulelwa kabatjha, kodwana ukutholakala kwayo, nekhwalithi yayo, kuyahluka khulu ngokuya ngendawo ne-curriculum yesikolo.

Ukuhlanganisa imithi yesintu emitholapilo kutlhoga imigomo ecacileko, irhubhululo, ukubandululwa kwabasebenzi bezamaphilo, nokuzibandakanya komphakathi.

Ukuhlela umndeni kuthathwa njengelungelo lomuntu eliqakathekileko, ukwenza bona abantu benze iinqunto ezizwakalako, malungana nepilo yabo yokubeletha nobukhulu bomndeni.

Ukunganaki kukwehluleka ukusebenzisa izinga lokutlhogomelo umuntu onengqondo, angalisebenzisa ekujameni obufanako, ekurholela ekulimazeni namkha ekulimaleni komunye.

Iye ukufundisa abongikazi nabodorhodera ngemithi yesintru, khulukhulu endaweni lapho isetjenziswa khona khulu. Kungathuthukisa khulu ukutlhogonyelwa kwesigulani nokuphepha.

Imitjhoga yesintu malungelo womuntu woke, ngombana nje ungumuntu.

Ukuthola i-ambulensi endaweni yekhethu lokha nakunobujamo oburhabekileko, kungababudisi ngendaba yokutlhogeka kwemithombo, nokulibaziseka okungenzeka.

Iinzathu ezingaba khona zokulibaziseka kokwakhiwa kwesibhedlela zifaka hlangana ukusebenza kumbi kwekontraga. Iindaba zokuthenga, ukutlhogeka kwemali, iinqabo zokulawula, ukutlhogeka kokuhlela nokulawulwa kweengozi. Ubujamo bezulu, ukutlhayela kwabasebenzi abanamakghono, inxubo zombuso, ukutjheja iindaba lezi ngokuhlela okuncono, ukuphathwa kwemithombo nokukhulumisana okuqaqileko kungasiza ukunciphisa ukulibaziseka.

Ijamo lapho amalunga wepalamende asebenzisa khona iimbhedlela zangasese nofana zangaphetjheya lokha nabagulako, kunokobana basebenzise iimbhedlela zakarhulumende. Kuveza ukungalingani ekufinyeleleni kwezamaphilo nezinto eziqakathekileko. Lokhu kuphakamisa ukutshwenyeka nokungalingani kobujamo bezamaphilo womphakathi kodwana kuveza nobudisi bokufuna ukutlhogonyelwa kwepilo okusezingeni eliphezulu.

Ubujamo lapho amalunga wepalamende asebenzisa khona iimbhedlela zangasese nofana zangaphetjheya lokha nabagulako kunokobana basebenzise iimbhedlela zakarhulumende, kuveza ukungalingani ekufinyeleleni kwezamaphilo nezinto eziqakathekileko. Lokhu kuphakamisa ukutshwenyeka kokungalingani nobujamo bezamaphilo womphakathi kodwana kuveza nobudisi bokufuna ukutlhogonyelwa kwepilo okusezingeni eliphezulu.

Ukurarulula iindaba yabasebenzi be-ambulensi abaqotjhwe ziinlelesi. Indlela eneneendlela ezinengi iyatlhogeka. Lokhu kufakahlangana iindlela zokuvikela ezithuthukisiweko. Ukukhulumisana okuthuthukisiweko nokusebenzisana nabasebenzi bomthetho. Ukuzibandakanya komphakathi kanye nokubandula okukhethekileko kwabasebenzi bezokwelapha. Ukusebenzisa iinsombululo lezi kungasiza ukuvikela abasebenzi be-ambulensi nokuqinisekisa bona imisebenzi yezokwelapha ephuthumako ifike ngesikhathi.

Iye, okufuna ukufaka isibawo nge-inthanethi nokubekwa emitholampilo kungehlisa imica emide. Irherholeli lizokwenza bona imitholampilo ilawule ngcono ukugeleza kwezigulani. Okungenza bona kube nesikhathi esifitjhani sokulinda nokulethwa kweenkonzo okuphumelelako.

Le imfihlakalo, iphawuli idlala ngegama elithi umntathu ukwenza isimo esihlekisako. Ngalokho-ke akekho ofuze asolwe.

Abantu bangakhetha iimbhedlela ezizijameleko phezu kwezakarhulumende, ngebanga lezinto ezifana nesikhathi esifitjhani sokulinda, ikhwalithi ephezulu yokutlhogomela, iinsetjenziswa ezincono, nokutlhogonyelwa kwabantu.

Iimbhedlela ezizijameleko eSewula Afrika zinikela ngokutlhogonyelwa okusezingeni eliphezulu ngeensetjenziswa zesimanjemanje, kanye nesikhathi esifitjhani sokulinda. kodwana zibiza khulu ukudlula iimbhedlela zikarhulumende begodu zifinyeleleka khulu kilabo abanosizo lezokwelapha nofana abakghona ukubhadela ngemali yabo.

Kungabamraro khulu. Kungaphazamisa iinkambiso lawula kwezokulapha, ezisekelwe ebufakazini. Kungabangela iingulani engozini ngokulibazisa nofana ukuphika, ukutlhogonyelwa okufaneleko begodu kungaphikisana nemithetho ekhona yokulwisana nokubandlululwa. Kungaphinde kukhuphule ukungezwani okukhona emphakathini okuhlobene neenkolelo zobuthakathi.

Iinkoloyi zabacimimlilo azijami emarobodini, zikhamba ngebelo elikhulu ngombana amarobodo akasiwo ubujamo oburhabekileko, nofana ubungozi abaphendula kiwo. Umnqopho wazo omkhulu kumlilo, ukutakulula ubujamo bezokwelapha, nezinye izehlakalo eziphuthumako ezithileko.

Bazibandakanya emisebenzini ehlukahlukeneko. Okufaka hlangana ukugcina iinsetjenziswa, neentetjhini ukwenza iimfundo, nokuzibandakanya ekufikeleleni umphakathi.

Abacimimlilo kulindeleke bona balandele ikhodi ethileko yokumbatha lokha nabambethe i-uniform ye-class A. Ngitjho nanyana ngaphandle kwemisebenzi esemthethweni, kufuze baveze ukubukeka okubukhali okusezingeni eliphezulu okusekela ihlonipho nokuthenjwa komphakathi.

Ngokuvamileko kunconywa ukubiza abacimamlilo nofana iinkonzo eziphuthumako, ngitjho nangemililo emincani.

Abaphenyi bomlilo bangathola imbangela yomlilo ngitjho nanyana bafika ngemva kwesikhathi, ngokuhlanziya amaphetheni wokutjhiswa. Bafune amaphetheni avami army levi, atjengisa indawo yokuthoma begodu bahlole ubukhulu bokutjhutjhiswa kwezinto ezihlukahlukeneko.

Iincubo zegwayi ezilahliweko zingathoma umlilo, khulukhulu eendaweni ezomileko. Kodwana angeze zatjhisa indawo ibe mlotha. Ukulahlwa kuhle kuqakathekile ukukhandela imililo.

Amaqhinga afaka hlangana ukugcina iindawo zokuvikela umlilo, ukuba nemithombo yamanzi etholakala lula, nokufundisa izakhamuzi ngokukhandela nokuphendula emlilweni.

Nangabe umlilo uvela efledzini begodu iphayiphi yomlilo ingakghoni ukufinyelela kiwo. Amahlelo wokuphepha emlilweni wesakhiwo njengama-sprinklers namaphayiphu wokuma atlanyelwe ukuvimba umlilo begodu avule ukuphuma okuphephileko.

Ukutlhogomela abantu abadala emakhaya wabo kuqakathekile ngombana kukhuthaza ukuzijamela kwabo kulondoloza isithunzi nokufihla kwabo begodu kunikela ngendawo ejayelekileko nekhululekileko ezungezwe nezinto zabo zomuntu mathupha.

Imindeni etlhogomela abantu abadala iqalene neentjhijilo ezikulu zomzimba zezezimali nezomzwelo okufaka hlangana isikhathi namandla atlhogekako wokutlhogomela. Ukugandeleleka kwemali nokulahlekileko namkha iindleko zokwelapha kanye nokugandeleleka ngokomzwelo ukutshwenyeka nemizwa yokuzihlukanisa namkha yokuphelelwa mamandla.

Imiphakathi ingasekela abantu abadala abatlhogonyelwa emakhaya ngokusebenzisa amahlelo ahlelekileko afana nokulethwa kokudla kanye neenkonzo zokuthutha. Ukukhuthaza ukuhlobana komphakathi ngomsebenzi wokuzithandela namaqembu womphakathi ukunikela ngeensetjenziswa eziqakathekileko ezifana nokuhlolwa kokuphepha ekhaya kanye nosizo lwetheknoloji nokukhuthaza iinkonzo ezipheleleko ezihlanganisiweleko nezifelelekako ezisekelwe

Imiphakathi ingasekela abantu abadala abatlhogonyelwa emakhaya ngokusebenzisa amahlelo ahlelekileko afana nokulethelwa kokudla kanye neenkonzo zokuthutha. Ukukhuthaza ukuhlobana komphakathi ngomsebenzi wokuzithandela namaqembu womphakathi. Ukunikela ngeensetjenziswa eziqakathekile ezifana nokuhlolwa kokuphepha ekhaya kanye nosizo lwetheknoloji nokukhuthaza iinkonzo ezipheleleko ezihlanganisiweko nezifikelelekako ezisekelwe emphakathini.

Ngombana babantu abanesithunzi banesipiliyoni esinengi sepilo nelwazi bafanelwe kuthokozwa ngokunikela ngokuzinikela abakwenzileko begodu kwakha ubudlelwane obuqinileko bokuthembana ukwenzela ukuphila kuhle kwabantu nomphakathi.

Iye, kunemitholampilo eminengi yabantwana endaweni yangekhethu enikela ngeenkonzo ezihlukahlukeneko.

Ekulibaziseni ekhwakhiweni kwesibhedlela kungabangelwa yiindaba zemali imiraro yokuthenga ukusebenza kwekontraga izinto zangaphandle iindaba zokutlama nokuhlela indaba yokulawula nezokuphatha ukuphazamiseka kwethungelelwano lokuphakela iinzathu lezi zingaba nomthelela ekulibazisekeni kwe-project kanye neendleko ezikhuphulako.

Ukulungisa iindaba zokwetjiwa kweenkoloyi emitholampilo ekhambako faka iinsetjenziswa zokulandela i-GPS qatjha abalindi abahlomileko ukusebenzisana neenkhamphani zezokuphepha. Zibandakanye nemiphakathi yeendawo kanye nabasebenzi bomthetho. Sebenzisa itheknoloji. Yenza amahlelo weenkhathi eziphuthumako amagadango la angasiza ukwehlisa ubungozi begodu aqinisekise ukulethwa kwetjhejo lezamaphilo eliphephileko.

Ubujamo lapho amalunga wepalamende asebenzisa khona iimbhedlela zangasese nofana zangaphetjheya lokha nabagulako kunokobana asebenzise iimbhedlela zomphakathi kuveza ukungalingani ekufinyeleleni kwezamaphilo nezinto eziqakathekileko lokhu kuphakamisa ukutshwenyeka nokungalingani bobujamo bezamaphilo womphakathi kodwana kuveza nobudisi bokufuna ukutlhogonyelwa kwepilo okusezingeni eliphezulu.

Ukulwisana nokucamekela nokuphangwa kwabasebenzi abaphuthukako eendaweni eziyingozi iinsombululo zifaka hlangana ukuzibandakanya komphakathi ukuthutha kubekhona bamapholoyisa nezokuphepha kanye nama-protocol wokuphendula ebujameni oburhabekileko atjhugululiweko ngendlela yokukulayitjha begodu ukhambe lapho abosizo lokuthoma bathatha iingulani bazise eendaweni eziphephileko.

I-HIV yi-virus ehlasela amasotja womzimba.

I-AIDS yisigaba esiphambili khulu sokutheleleka nge-HIV.

Umuntu othola i-HIV and AIDS lokha amanye amanzi womzimba, igazi, isidoda amanzi wangaphambi kwembewu amanzi wesitho sangasese nofana ibisi lebele avela emuntwini one-HIV and AIDS angena egazini lomunye umuntu.

Kumuntu osanda ukuthola bona une-HIV and AIDS umlayezo kukuthi ukutholwa akusiso isigwebo sokuhlongakala ngokufinyelela njalo ekwelatjhweni kwe-Antiritroviral i-ati bangaphila ipilo ede enepilo nenelisako. Igadango elilandelako eliqakatheke khulu kukuthintana nomhlinzeki wezamaphilo msinyana ukuthoma ukwelatjhwa.

Ngemva kokuthola i-HIV and AIDS igadango lokuthoma eliqakatheke khulu ukubona umhlinzeki wezamaphilo ukobana athome ukwelatjhelwa nge-Antiretroviral i-ART.

Ukuzivikela e-HIV yenza uqanzi olupheleko ngokusebenzisa ama-condom qobe zihlole i-HIV nama-STI cabanga nge-PrEP ukuvikela ngaphambi kokuvezwa nofana i-PEP ukuvikela ngemva kokuvezwa begodu ungalokuthi wabelane ngeenalidi nofana iinsetjenziswa zokujova iindakamizwa.